Ukuguga okunempilo, ukubandakanyeka kwimidlalo kunye nokusebenza komzimba kunokufaka isandla ekugugeni okunempilo kunye nokuphucula umgangatho wobomi bonke. Ukwandisa ukuzimela, umzekelo omhle ulutsha oluthatha inxaxheba kwezemidlalo lunokuba ngumzekelo omhle koontanga balo nakwizizukulwana ezizayo.

Njengomzali ndingaqinisekisa ukuba umntana wam ndiyamqeqesha kwimidlalo. Umzekelo, ahambe aye kwibala lokudlala ibhola ayodlala nabanye abantwana.

Into endiyithanda kakhulu ukuzonwabisa kukudlala ibhola ekhatywayo. Ukuchitha ixesha lam emabaleni ebhola kuthatha iiyure ezintlanu.

Kukuba sasingenayo umqeqeshi esikolweni sethu. Kwakubuhlungu kakhulu sidliwa kuba umdlalo esasiwudlala wawungenabo abaqeqeshi abawuqeqeshelweyo esikolweni sethu.

Kwesam isikolo kukho ibhola lombhoxo, ibhola ekhatywayo ebizwa nge-soccer, ezokuqubha.

Kulula ukwakha abahlobo kwezemidlalo ukuba uzimisele emdlalweni udlale ugqwese kwaye ungabi nomona ukwazi ukunikeza nabanye ithuba lokudlala.

Ndifuna wazi ukuba uyamangalisa kwaye uthando lwakho lebhola ekhwatywayo yinto onokuzingca ngayo. Kufuna inkalipho enkulu ukudlala umdlalo owuthandayo, ngakumbi xa abanye besenokungaqondi okanye bakuxhase. Aba bantu bakungcungcuthekisayo bakubonisa nje ukungakhuseleki kunye noloyiko lwabo. Basenokuba nomona ngetalente yakho, ukuthanda kwakho okanye ukuzithemba kwakho. Kodwa nantsi into, awuvumeli ukungabi nangxaki kwabo kukuchaze, uyazichaza.

Kufuneka bazi ngokuzibandakanya nosapho lombhoxo. Umbhoxo ngumdlalo omalunga nentlonipho, ukuziphatha kunye nokusebenzisana. Ngokudlala umbhoxo awuyi kuphucula ukomelela kwakho ngokomzimba kuphela, kodwa ukwaphuhlisa izakhono zobomi eziya kuthi zibe luncedo kuwe emva kokuba iintsuku zakho zokudlala ziphelile.

Iitalente zoqeqesho ezibalulekileyo umonde, unxibelelwano, uvelwano ukuziqhelanisa neemeko, ukomelezwa okulungileyo, ulwazi ngemidlalo, uphuhliso lwezakhono, isicwangciso somdlalo.

Iitalente ziluncedo kakhulu kulutsha ngeendlela ezahlukeneyo. Ukwakha ukuzithemba, ukukhulisa ukuzithemba, umfanekiso oqinisekileyo kwisiqu sakho, ukuphuhliso lwezakhono, ukugqwesa isakhono, ukukhula kobuntu, iinzuzo zoluntu, ukwakha ukuzithemba, uphuhliso lwezakhono.

Imidlalo kunokubanceda abakwishumi elivisayo ukuba bazijonge ngendlela efanelekileyo. Kuba iinzuzo zempilo yomzimba, ukuphucula ukomelela komzimba, ukulawulwa ubunzima, ukunciphisa amathuba okuba nezifo ezinganyangekiyo, uxinzelelo oluncitshisiweyo kunye nexhala.

Ewe, kuba inzuzo ifundisa ngeenzuzo zoluntu, ukusebenza njengeqela nobudlelwane. Imidlalo ifundisa abantu abaselula ukubaluleka nokusebenzisana ngokunxibelelana nentsebenziswano. Uphuhliso lwezakhono zentlalo, ukuthanda inxaxheba, ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo kunokunceda abantu abatsha baphuhlise izakhono ezibalulekileyo zentlalo, ezifana nobunkokheli, ukusombulula iingxaki kunye nokusombulula iingxabano, ubuhlobo noluntu.

Ndingamcebisa umhlobo wam ukuba makathenge ividiyo yabantu abaqubha emanzini, ukuze sizokwazi ukufunda ukungena emanzini. Ngenxa yezikhukhula eziba khona, uncedo xa lungakafiki sikwazi ukuncedisa abantu abatshona emanzini.

Oyena mdlali ndimthandayo kwibhola yombhoxo nguSiya Kolisi oqeqeshwe eMzantsi Afrika, ongu-captain weqela lesizwe loMzantsi Afrika. Ndimthanda ngoba ezinye zeempumelelo zakhe eziphawulekayo ziquka impumelelo yeNdebe yeHlabathi, ubunkokheli, umdlalo onempembelelo.